Ngingaxhumana nama-influencer anabalandeli abaningi. Ngaleyo ndlela bazokwazi ukufinyelela kubantu abaningi bebone umkhankaso ema-page-ni abo. Ngibacele ukuthi ba-post-e ema-page-ni abo ngawo lo mkhankaso ukuze abantu bezogqugquzeleka ukuthi yini le abaphathelwe yona.

Ukuze abantu bangazi futhi bangibone ngingavula ama-page ahlukene kwiy'nkundla zokuxhumana. Kwinkundla yokuxhumana ngayinye ngenze sho ukuthi ngine-page lami futhi ngikhulise i-following yami ukuze abantu bezongazi futhi bezoyinaka into engiyi-post-ayo. Ngi-post-e izinto nje ezakhayo nezigquqguzelayo kubantu abasha nabathandi bomculo ohlukahlukene. Ngaleyo ndlela ngiyacabanga ukuthi ngingagcina ngisimeme futhi ngiphokophela phambili.

Uhlu lwezingoma ngingalakha kanje, ngingathula emsakazweni ukuba abalandeli besiteshi somsakazo ukuthi ba-send-e iy'ngoma abazithandayo futhi nabazibona zikulungele ukuthi zingadlalwa emsakazweni ngohlelo lwefoni ukuze umuntu ngamunye ezoba novo lwakhe ukuthi uthanda yiphi ingoma. Ebese sithola umuntu oyedwa emsakazweni ukuze ahlunge lezi y'ngoma lezi ezi-send-iwe, ebese ephuma neziwu-five noma eziwu-ten ezithandwe abantu abaningi, nabantu abazibhale kaningi ebese sidlala zona.

ULondiwe kumele a-block-e, futhi a-unfriend-e wonke umuntu okhulume ukudelela kumngani wakhe. Futhi enze sho ukuthi uyabanaka la bantu abakhomenta izinto ezingasile ngabanye abantu, abama-bully. Aba-post-e abahlambalaze ukuze nabanye abantu bezokwazi ukuthi izindlavini lezi ekungamele zifolowishwe noma zithobelwe ezinkundleni zokuxhumana ngoba azikwazi ukuphilisana nabanye abantu.

Impilo yami kuyithinta ngalokhu kokuthi esikhathini samanje usuyakwazi ukubona ukuthi kwenzakalani ezweni ngokuthi nje ungene ku-Facebook, TikTok, Instagram, Twitter ubheke ukuthi kwenzakalani ezweni ngaphandle kokuthi ubuke i-TV, noma uzwe kwi-radio ukuthi kwenzakalani ezweni. Noma ufunde iphephandaba Isolezwe, ILANGA kanjalo njalo. Sekuba lula nje ukwazi yonkinto, yonkinto usuyithola efonini. Akusekho nzima ukuthola ukuthola izindaba ezibalulekile nodinga ukuzizwa esikhathini samanje.

Ngicabanga ukuthi esikhathini esizayo i-AI izothatha ngokusemthethweni izinto engabe zenziwa abantu ngqo ebese yenziwe yiyona. Ngoba uma uthi uyabheka ziningi izinto ezizothathwa yiyona i-AI nala madivayisi lawa afikayo ukuthi aku-track-e ukuthi wenzani wenzani, udlani, i-movement yakho nje konke. Ngicabanga ukuthi esikhathini esizayo sizoba nenkinga yokuthi umsebenzi wethu uzoba mncane kakhulu ezweni, kuzobe sekuphethe wona ama-AI thina bengasasidingi kakhulu.

Ngizokwenza isibonelo kwinkundla yokuxhumana enjengo-Facebook. Ku-Facebook uyakwazi ukucela abantu ukuthi ba-report-e muntu ongaziphathi kahle oyisixhwanguxhwangu, futhi olulaza abantu. Ngalokho, kuba lula ukuthi umphathi wa-Facebook aiyivale i-akhawunti yakhe noma i-page lakhe ngoba akakwazi ukuphilisana nabantu.